Kaloku urhulumente funeka athathe inxaxheba ukuba aba bantu bahoyeke nabo ngoba ekugqibeleni abazenzanga nabo. Kubekho icala labo apho ekuqashweni, nabo bemkelekile bangabekelwa bucala, nomthetho abe kwicala labo banikwe nabo itshansi yokuba baphangele njengomntu wonke. Nalapho bangabekelwa bucala ngoba nabo ngabantu, batrithwe njengomntu wonke, baphathwe njengomntu wonke kuba kaloku nabo ngabantu and baphathwe ngendlela efanelekileyo, bangabekelwa bucala, ngoba nabo bafuneka bephilile njengomntu wonke.

Imiphumela yeCOVID-nineteen endiye ndaba nayo mna andiboniswa nto okwangoku. Mhlawumbi iseza kwenzeka phambilini, kodwa andikabi nanto ebikwayo ngoba zange ndaba nayo iCOVID-nineteen, kodwa ke ukuyigonyela oku ndayigonyela. Ukuba ke yenza ntoni emzimbeni ayikaphumi loo nto and andikayazi imiphumela yayo ukuba yintoni. Mhlawumbi apha eminyakeni iziqhamo zayo ziza kuvela, kodwa okwangoku andikaboniswa nto. Andikava nto, mhlawumbi ke sizawubona as ixesha lihamba.

Abafumani misebenzi njengobantu abangakhubazekanga, nakwiindawo zongena like abantu abahlala kwisitulo sokuziqhubela akwenziwanga ndlela zokuba bakwazi ukungena kwizikhululo apho funeka befumene khona uncedo, abenzelwa zinto zokuba babe lula. Nemisebenzi emininzi ayibalungeli bona, akho misebenzi ibafunayo. Neekhampani eziqashayo zibabekela bucala. Nasezikliniki babekelwa bucala, abanikwelwa ngqalelo, which is yinto ke ngoku engalunganga leyo apha ekuhlaleni. Abantu basadinga ukuba bafundiswe kakhulu ngaloo nto, uba baphathwa njani abantu.

Ngokolwam uluvo iikliniki ezisemaphandleni azifikeleleki ekuncedeni abantu abadinga amacebiso ngendlela yokumelana nocinezelo, ngoba kaloku iinkonzo zoluntu azifikeleleki kubo, kuba kaloku basemaphandleni, basecaleni, kwaye nezinto zikude kunabo. Idolophi ikude neendawo zongena iindlela zimbi. Ufumanise uba abantu abakwazi ukuya koomakliniki ngoba kaloku bakude and le mali ke ngoku ayikho le ekufuneka umntu eye ngayo, ngoba kaloku kusemagqagaleni.

Ngokokwam ukubona uluvo, akwenzeki ukuba iiklinikhi zangaphandle zifikeleleke ekuncedeni abantu abadinga amacabiso, kuba kaloku zikude iiklinikhi kubo, kwaye nabo bakude kuneendlela eziya ekliniki. Zimbi iindlela xa usemaphandleni, kwaye nabantu abafuni uyosebenza emaphandleni.

Ndikokunokwam njengomongi ndingafika kubo ndinothando nemvakalelo ne-understanding endinobanayo, kuba kaloku ndingabacacisela ukuba, ewe, zonke ezi zinto zinee-side effects zazo, kwaye abantu bariektha differently kuzo. Beriektha differently nje abanye ewe ziyabatyebisa, abanye zibaphathe ngenye indlela, kodwa ke ukwenza olu hlobo kucwangciso okanye ukusebenzisa iipilisi kukusondelelana neengxaki zabo okanye neemfuno zabo, kwaye kukukhusela ubomi babo ne-future yabo ukuba umntu azazi uba uqhagamshelana neento zokhulelwano because ngoba kaloku ukuba bazawube bona sebeqalile mos ukuba ukwabelana ngesondo kwaye izinto ezenza ke ngokubelana ngesondo ungade uzifumane nako ukuphatha iqanda, qanda elo ke ngoku umntu uyoze akhulelwe.